Ukuqala kwam ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla ndandise mall. Ndikhumbula kwakufuneka ndingene efowunini yam ndizame ukukhangela imoto engandigodusa. Xa ndiqaphela, ndiqaphele ukuba andinayo idatha. Ndathi xa ndiqaphela ndilayita iWi-Fi ndafumaniseke ubana kukho iWi-Fi yasimahla. Kwaye kwaba lula kakhulu ke ukuba ndikwazi ukukhangela imoto ndayifumana, ndakwazi ke ngoku ukufika endlini.

Indlela yokwenza i-voice note ke ungena apha kuWhatsApp wakho, uye phaa kuloo mntu ufuna ukuncokola naye. Ze uthi pha ekupheleni kwencoko lena yenu kukhona ke phayana uphawu olungathi yi-microphone. Ucofa phaa kulo ucinezele isidala uthethe, uthethe, uthethe, uthethe ugqibe. Xa ugqiba kuthetha ube sowususa ubhontsi wakho kwelaa phawu, ihambe kanjalo ke i-voice note.

Ukuxhatshazwa kwamaqonga kwamaqonga onxibelelwano, ewe, kuyabachaphazela abantu abaninzi ingakumbi ulutsha ngoba bakhona abantu endibaziyo abathe bayifumana elo lishwa bazi ke bazama ukuzibulala abanye babo. Leyo into iba yinto nje enemiphumela emibi. Andizange ke ndakhe ndakhathazeka okanye ndakhathazwa ngumntu kwi-intanethi, into eza engqamane ngqo nam. Ndiye ndikhathazeke nje xa ndibona kukho umntu endimthandayo oxhatshazwayo kwi-intanethi. Into ebangela ke uba ndikhathazeke kukumthanda nokumazi ukuba ungumntu onjani nokuyazi into yobana akangomntu okwaziyo ukumelana neemeko ezinjeyana. Zingakhokela into yobana umntu ade athathe ubomi bakhe.

Eyokuqala ngu-Uzuko, iculwa yiYouth of Mission. Eyesibini, We Were Foreigners iculwa nguXolisa Kwinana. Eyesithathu, Ulihlathi Lethu Thixo iculwa nguZiyanda Tshangana.

Njengomntu ke okhangela umsebenzi ikhe iyandinceda kakhulu iWi-Fi yasimahla ekuthumeleni kwam izicelo zomsebenzi futhi ke nesicelo sesikolo ngoba ke njengokuba ndigqibele nje ukufunda andiyekanga, ndiyafaka izicelo zoba ndiphinde ndibuyele esikolweni. Yaba luncedo olukhulu ke ngoba ke njengomntu ongaphangeliyo ohleli ekhayeni ayibikho imali yokusebenzisa yokuthenga idatha.

Andiziva kamnandi, andisoze ndizive kamandi ngoba ke ndisebenzise imali ukuthenga laa datha. Kodwa ke into ebangela into yobana kushiyeke u-four gig, gigabyte, yinto yokuba nam andiyisebenzisanga xesha lide okanye ezintweni ezininzi ezingabangela into yobana ibe nokunciphiseka le datha.

Owu, isincedile kakhulu ngoba siyakwazi ukuthumela imiyalezo ebalulekileyo ngendlela ekhawulezileyo futhi sifumane neempendulo ngendlela ekhawulezileyo. Uyakwazi ke ukuthi noba ke awunayo i-airtime yokufowuna, uyakwazi ukusebenzisa le ephu uba ukwazi ukufowunela lowo ufuna ukumfowunela. Nalowo ufuna ukufowunela ungenayo nayo i-airtime uyakwazi ukufowunela. Futhi ke siyakwazi usebenzisa le ephu ubana sifowunelane ngokwevidiyo, sibonane apha efowunini ngoku omnye ekude nomnye ekude. Izincedile kakhulu ke ubuhlobo, ibuncedile ubuhlobo phakathi kwabantu kakhulu le ephu.

Umsebenzi ungama, awunawo uhamba ngoba ke zininzi izinto ezenzekayo kwi-social media. So ukusetyenziswa kweefowuni ngexesha lomsebenzi abantu babe kwi-social media ingakuchaphazela kakhulu ukuhamba komsebenzi. Kungaphela imini kungekho nto eyenziweyo ngenxa yokuba abantu bahleli ezifowunini.

Ndingamcebisa uba kukhona ke apha iephu ekuthiwa nguNetflix apho ke kudlala iintlobontlobo zeemuvi nee-series umntu angathi akhethe kuzo ukuba abukele. Kukhona ke nekuthiwa ngooShowmax, umntu angazisebenzisa ukuba abukele kunento yokokubana umntu angene kwi-ntanethi engena kwii-sites ezingabangela into yobana kube lula kakhulu into yobana zifumane yonke zonke iinkcukacha ngaye, kube lula ke uba angahekhwa.